Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data ga di ame sentle batho ba e le goreng ba tlhoka tiro. Ka gore, gore motho a kgone go fitlhela tiro o tshwanetse gore apply-e ka mogala wa letheka fa o sa tshwara mogala wa letheka mme o sena le yone data o ka se kgone go apply for tiro. Mme di tlhwatlhwa godimo tsa data ga di ame sentle batho ba ba tlhokang tiro.

Nna ke dirisa data ya Telkom. Data ena ke e reka go Telkom-o fa ke e reka ke tsena mo ho USSD ya star one to three star one eight three then ka kgetha data ya unlimited ke data e le gore ga e fele. E kgona go nna sebaka ke yone price yona ke two hundred and fifty rand e bereka go tloga mo mosong mme e fela ka seven wa thapama. Data ena ke itlhophile ka gore e kgona go nthusa gore ke dire dilo tsa me ke sa fele pelo. Ke sa pelo ka gore ke kgona go tsaya nako ya me ke lebeletse gore e kgone go nna sebaka mme ga nkitla e fela ka pela ke ya thirty one days. Data ya me e ke e rekang.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng. Ke ya two hundred and fifty ke e dirisetse for ke e dirisitse malatsi a le thirty one . Eleng kgwedi yotlhe ka gore ke data ya Telkom-o ya unlimited. Data e e sa feleng e fela morago ga kgwedi. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse gore a lebelele gore data ya gagwe e bereka jang mme e tlo fela go tloga e tlo fela leng. O tshwanetse gore a lebelele gape gape gore a network ya gagwe mo a leng mo teng e a dumela gore a berekise data eo kgotsa simcard seo . Data e ke e berekisang ke yone ebile e siame e le tota.

Data e ke ratang e ka intumedisa, di gig dile five hundred gig ke tsone tse e le goreng di ka intumedisa, mme ke yone data eo ya tsena mo di twenty five-ng mo gareng ga kgwedi ka di twenty five, ka a itse gore e tlo fela kgwedi e tlang ka di twenty five ke gone mo nka itumelang le tota.

Fa go ka dirisiwa ka teng mafaratlhatlha a five G lebelo la go dirisa mafaratlhatlha ka mogala o seatleng le ka oketsega thata thata. Ke akanya gore thekenoloji ya five G etla fetola matshelo a rona ka ditsela tse di tse di lokologile teng thata. Fa ke batla go apply-ela ditiro, fa ke batla go ya kwa sekolong, fa ke batla go apply-ela kwa sekolong, fa ke tshameka di-game mo founong tse e leng goreng di a patela ke tlile go tsamaya sentle.

Fa o batla go tsenya data, o dailer star one two three hash ke Vodacom wa tsena mo go yona mme.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako ke tshwanetse gore ke reke e nngwe data. Go ya ka nna go netefatsa gore data ya me e bolokegile. Ke tshwanetse gore ke time di-App- e tse e leng gore di berekisa data ya me e leng gore ke background data. Ke tshwanetse go di tima gore di sa di se ke di a dirisa data ya me. Ke tsena kwa di-settings then ka ya ko di data-eng ka fitlha ka kgetha background data go fitlha teng ka tima tse di berekisang data ya me ntle le go itse.

Fa o ya kwa lebenkeleng o reka data kgotsa o reka mowa, mme o fetole gore e nne data. O reka wa fa o fetsa go reka mowa wa o lokela fa o fetsa go lokela, wa dailer star one to three wa kgetha gore o batla go reka data, o berekisa mowa go na ka tsela e o tlile go fumana airtime ya gago, e fumana data ya gago e siameng mme e wena e go kgatlhileng.